Ngicabanga ukuthi emarenki uma ngathiwa mhlawumpe kuba khona onogada abahlezi begadile mhlampe nasetekisini uma kungathiwa kubakhona mhlawumpe abantu ababili abagadayo etekisini ngoba kungenzeka ukuthi ibanjwe imoto endleleni noma-ke sikugadiwe erenki. Kugadwe amatekisi abantu bagibele kahle, baphume. Uthole ukuthi ezindleleni kukhona abazobabamba inkunzi, mhlampe. Kuyoba ngcono uma kungathiwa mhlawumbe kukhona oyedwa noma ababili ogadile etekisini ukuze abantu baphephe.

Ngicabanga ukuthi kumele ubheke ukuthi lawo mabhasi isakhiwo sawo sikanjani singakwazi yini ukufaka abantu abaningi ngoba abantu abasemabangeni akude basuke bezokwenza izinto eziningi ngokuhlukahlukana mhlambe abanye bathenge inqwaba yezimpahla ngoba ezindaweni ezikude bajwayele ukuthenga izinto eziningi ngoba kuthatha isikhathi ukuthi baphinde babuye beze edolobheni. Kusho ukuthi kumele ubheke ukuthi ingakanani nanokuthi isakhiwo sayo mhlawumbe sikanjani siqine kangakanani si-strong yini ukuthi singahamba ibanga elide nabantu bakwazi ukuthi befike bephephile emakhaya.

Ngicabanga ukuthi kusafanele baye bahlale phansi bekhulume. Thina nje emphakathini wangakithi kuke kwaba nenkinga yokudutshulwa kabashayeli nokulimala kwabagibeli, nokungaxoxisani kwabo nokubonisana ngokuthi yini into ebekumele yenzeke mhlampe yini into abangathanda ukuthi yenzeke ukuthi kugweme ukuthi kuze kudutshulwane kuze kubulaleke mhlampe abagibeli. Ngicabanga ukuthi nje kumele bahlale phansi bakhulumisane kahle ukuze kuzokwazeka ukuthi ibaphi abahamba kulo mzila, abanye kufanele bahambe bagcinephi ukuze kuzokwazi ukuthi abagibeli nabo abashayeli baphephe njalo ngaso sonke isikhathi.

Mina nje ngokubona kwami, ukuthi indlela indlela e-right ukuthi bamise nje amatekisi, bahlale o-driver-ke bamise amatekisi erenki, bahlale-ke o-driver ngaphandle, batshele abaphathi babo ukuthi abakwazi ukwenza ukuthi nokuthi ngenxa yokuthi mhlawumpe imali encane mhlawume uphethiloli inyukile. Bakwazi ukuxoxisana bakhomunikhethe nabaphathi babo, hhayi ukuthi kube khona mhlawumbe okushiswayo nokuthi mhlampe kuphathwa iy'khali ngoba ngaze kugcine kulimala abantu ngendlela engekho right, ekubeni ibe ikhona indlela yokuthi bakwazi ukuhlala phansi, bakhulumisane ngokuthi yini into abayidingayo bafike kwisivumelwano.

Kodwa nkosi yami mshayeli, besicela bandla ukuthi usehlisele isivinini, siney'ngane, sinabantu ababheke thina emakhaya. Uma usushayela ngesivinini esingaka ziningi izinto esingabhekana nazo la, mhlawumbe uthole ukuthi kukhona imoto izoma ngaphambi kwakho. Mhlawumbe njengoba ushayela kanje isivinini mhlampe imoto ingami, iphuze ukuma usathi ayayimisa noma mhlawumbe kube khona imigodi lana uthi uthi uyayivika bese siyawa. Besisacela bandla ukuthi usehlise kancane isivinini bandla semoto, ukuze singeke size silimale. Sifuna, sicela ukuphepha.

Umgodi womgaqo oyibhuqu ungconywana kunomgaqo kunomgodi womgaqo oyitiyela, ngoba owubhuqu kusuke kuwumhlabathi onomgodi nje oshona phansi. Uyakwazi ukuthi noma ngathiwa ulishayile isondo lakho alibi nayo inkinga ngaleyo ndlela. Kanti kulo mgaqo lo oyitiyela kuyenzeka ukuthi isondo lakho uma impela ugijima ngesivinini kumgaqo oyitiyela.

Khona angeke ngize ngisho ukuthi kulungile futhi ngeke ngize ngisho ukuthi akulungile ngoba kwesinye isikhathi sithi sigibela ematekisini, wonke umuntu usuke mhlawumpe enezinkinga zakhe, abhekene nazo. Lapho kusuke kuphoqe ukuhthi kufanele ufike ubale imali ngaleso sikhathi ubale imali nawe ungekho emqondweni kuningi okucabangayo ungagcina mhlawumbe usuwenza amaphutha amaningi mhlawumpe u-driver usubuyisela imali engaphelele nalapha abakhokhi mhlawumbe ubuyisele umuntu ushintshi osungaphezulu, mhlawumpe umubuyisele umuntu ngoshintshi phansi. Lapho naye lowo muntu naye mhlawumpe unokwakhe usezokuthethisa-ke manje athethise lo obala imali, kanti nalo obala imali kahle kahle akusiwo umsebenzi wakhe ukuthi abale imali.

Ngokucabanga kwami, abashayeli bamabhasi benza umsebenzi omuhle kakhulu ngoba ngisho emgaqweni abagijimi ngesivinini, bahamba kahle. Nanokuthi-ke abantu babaqoqisa iy'mpahla zabo ngendlela zihlala kahle futhi abaphuthumi endleleni bashayela kahle nje, hhayi benza umsebenzi omuhle ngempela.

Ngingaqala nje ngey'khathi ehamba ngaso isitimela mhlampe ukuthi istimela sizophuma ngesikhathi esiwukuthi, futhi sidlule ey'teshini, ey'teshini zonke ngesikhathi esiwukuthi, kungabikhona mhlawumbe ukuthi kuzoba khona i-hour late, ngoba abanye abantu basuke beya emsebenzini. Mhlawumbe futhi uma kade zidlulana nge-hour, mina ngizenze zidlulane noma ungo-thirty minutes ngenzela ukuthi noma kungathiwa udlulwe ilesi sange-hour elidlulile, ungabe usuba late kakhulu, uyabo? Ukwazi ukubambana nalesi esinye, noma ube-late kodwa ungabi-late kakhulu.